Apha kuthi eluntwini kunesithethe sokuhlawula umntwana xa ungutata unomntwana nomama womntwana ningatshatanga. Ukuhlawula umntwana ibe, iye ibe lizinga lokuqala lokudlala indima emntwaneni wakho. Loo nto ke iye ikwazi ukunika wena tata ithuba lokuba ukwazi ukumcela nanini na umntwana. Okwesibini xa ungutata unomntwana nomama wakhe ningatshatanga ukukhupha imali yeemfuneko zomntwana okanye imali yesondlo owaziwayo, yenye indima obonisa ngayo okanye owakha ngayo ubudlelwane nomntana wakho kuba uye akuthembe futhi akwazi uba ungutata wakhe.

Ewe, ndiyawuthanda kakhulu umculo wesiNtu. Abaculi abacula umculo wesintu baye basebenzise amaqhalo okanye izaci eziye zikwazi wena umntu ezikwenza ucinge nzulu okanye ukwazi ukuzihlaziya ukuze ukwazi into abathetha ngayo okanye isifundo eso abasifundileyo empilweni okanye wazi iimvakalelo yabo. Loo nto ke ikwazi ube ngumntu okwaziyo ukuhlaziya izinto futhi nokwaziyo ukumamela ngokukhaliphileyo.

Iinguqu endingathanda ukuzibona elokishini ndingathanda ukubona iindawo zentselo zivalwa kwangethuba ebusuku futhi zikwazi ukuvula kuba xase abamntwana sebe sesikolweni. Loo nto ke iyokunciphisa amathuba wokuthi abantwana xa besiya esikolweni badibane nabantu abaselileyo. Okwesibini izithuthi ezithutha abantwana besikolo elokishini ibe zizithuthi ezisemgangathweni. Uba urhulumente anganyanzelisa izithuthi zibe zibesemgangathweni loo nto ke iyokwazi ukwandisa okanye ikwazi ukusindisa abantwana okanye iphephise abantwana abahamba ngeenyawo xa besiya esikolweni.

Xa ungugqirha ephondweni laseMpuma koloni kubalulekile kakhulu ulwazi ulwimi lwesiXhosa kuba izigulane ziyokuthemba xa ukwazi ukuzibuza imibuzo elandelayo ekubeni zikuxelele ukuba ziphethwe yintoni izigulane zakho. Nawe uyokwazi ubuzicacisela izigulane zakho ngamayeza ozinika wona nokuba kufuneka ziwathathe njani. Loo nto ke zenza izigulane zakho zikuthemba wena ungugqirha futhi zoneliseke yindlela oziphethe ngayo.

Abantu abangamaXhosa baziwa kakhulu eMzantsi Afrika ngendlela abachubeke ngakhona nendlela abaziphethe ngayo. Futhi ingabantu phaa abaziwa uba bachubekile ngendlela abacinga ngayo nangendlela abasebenza ngayo. Kodwa ke ikhona into enye ngoku abantu abangamaXhosa esivela ngayo eluntwini ukuba sithanda gqi ibhelu lomsele futhi asisawukhathalelanga umsebenzi okanye sisebenzela ibhelu lomsele. Loo nto ke iye into ingabiyinto entle ngathi eluntwini.pius

Ukuthiywa kwabantwana ngeziganeko ezenzekileyo ibiyinto exhaphakile kakhulu kwaXhosa. Loo nto ibinceda abantu bakwazi ukuqikelela okanye bakwazi unyaka uzalwe ngawo. Kodwa ke kwelinye icala iye ikwazi ukuvula umtyhi wokuba uxhaphazwe wena ungumntwana ngabanye abantwana ngegama lakho okanye ngesiganeko eso uvele ngazo.

Owu ulutsha lwanamhlanje alunambeko ncam xa ulujonge futhi uliqhathanise nolutsha lamandulo. Olu lwanamhlanje uma ungadibana nomntu omkhulu exhakazela iphatha iiplastiki ezininzi awunokwazi nombulisa uthi ucela umncede. Kodwa ke bokufanele senza ngolu hlobo udibana nomntu omkhulu ephathe iiplastiki ezininzi exhakazela ufane siyakwazi ukubulisa futhi sikwazi ukucela ukunceda simphathise. Futhi loo nto futhi ke mawenze kanjalo ungajonganga inzuzo olu lwanamhlanje mawukwazile ukwenza ezo zinto sube sijonge inzuzo ukuba ufumane into ethile kulo mntu umphathisileyo.